Nto ichaza ukuba kaloku ixesha elininzi abantu abazobe begula bazobe, nothi bonke bazobe bencwadile, bencwadile. Loo nto ichaza ukuba ugqirha ozothi abaxilonge kuyanyanzeleka ukuba akwazi ukuthetha isiXhosa ukuze bazokwazi uthetha into evanayo, isigulana nogqirha. Akwazi uba lo mntu ugqirha xa ebuza imibuzo lo mntu akwazi ukuyiphendula loo mibuzo izobe ibuzwa. Ayazi , siyazi isigulana esi uba kubuzwa ntoni okanye kuthethwa ngantoni na.

Izinto abazenzileyo ukuphucula iilokishi abahlala kuzo kukuzikhusela zihlale zisendaweni elungileyo for ukuhlala abantu, izokwazi ukuhlala abantwana. Futhi benzile balungisile okanye bazilungisile izinto zokuba iilokishi zibukeke.

Ezi zinto zihamba nentlonipho. Intlonipho ihamba phambili kakhulu ke kwaba bakhuliswe ngoomakhulu okanye oogogo babo. Intlonipho ihamba phambili, nokuziphatha, nokukwazi ukuphatha abanye abantu. Ukucingela, uba nosizi, yonke loo nto, nokukwazi ukupha umntu kuloo nto unayo ngaphandle ukuba uba awunayo into. Kodwa ukwazi ukuphilisana nabantu abazobe bekhona okanye besecaleni kwakho ngelo xesha.

Endingayithandiyo ngezithuthi zasemaphandleni kukuthi iindlela zasemaphandleni zimbi, ke ngoku nezithuthi zasemaphandleni zithanda ukuba zibi. Ke ngoku loo nto ziyathanda ukugcwala ngaphakathi, zigcwale nifike nixinene ke ngoku emotweni, nibe nizohamba umgama omde. Loo nto ke andiyithandi, andiyithandi.

angayenza loo nto ngokuthetha isiXhosa sakhe ixesha elininzi okanye xa kufunekile. Athethe isiXhosa sakhe, aziqhenye, azingce ngobuyena. Angajongi kwamanye , kwabanye abantu azijonge yena. Aqhakambise yena ngobuXhosa bakhe maxesha onke, angabanaki , angabanaki abanye ukuba bazothini ngaye ajonge yena phakathi.

Apho endihlala khona izityalo ezityaliweyo yimifino, endingabala izipinatshi, amathanga, umbona kanye namazambane. Zizo ezikhoyo ezityalwayo apha eziye zithi zithengiswe ngamanye amaxesha.

Ukufuya nokulima kubaluleke kakhulu kubantu abahlala ezilalini ngoba ezidolophini kukude futhi ukutya kuyadura khona. Kungoku loo nto ichaza ukuba ukuze uphile impilo engcono kumele ufuye, futhi ube ungumntu olimayo ozokwazi ukuba ungathandi uquqa edolophini maxesha onke.

Ndingabaxelela ukuba ewe amasiko abalulekile qha ke ngoku into isekubeni yoba lo mntu ndizawube nditshata naye akayiyongo intlanga le siyiyo thina. Ke ngoku loo nto kufuneka bazame ukuyiqonda ukuba singabantu asifani, ke ngoku neendlela zethu zokwenza izinto azifani. So ke ngoku ndingabacebisa ukuba bazame ukuyiqonda loo nto leyo, bangayikhombi minwe okanye bayigwenxe loo nto leyo. Kodwa bayithini? Bazame ukuyiqonda. Nabo bazame ukuzifundisa ngezinye iintlanga ezilapha ngaphandle.